Nna ke le Motswana mofuta wa diaparo tse re se aparang mo setsong sa rona, banyana ba apara makgabe mme ko godimo ba ne ba sa apara sepe, ba ne ba ntsha matsele mme go ne go le sentle fela mo botshelong. Banna ba ne ba apara seope, ko godimo le bone ga ba apare sepe ebile selo seo e ne e le tlwaelo, mme jaanong dilo di ile di a fetoga mo tsamaong ya dingwaga jaaka gompieno re apara diaparo tseo di rokilweng tse di ntseng sentle, jaanong dilo tse di ntseng jaana di fetotse ditso tsa rona. Batho ga ba sa tlhole ba apara makgabe fela, gompieno bana ba ba apara makgabe ba dira le dilonyana tse ba di aparang ko godimo ka gore dilo di fetogile.

Ee moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference, seo se bontsha boikgantsho jwa setso sa rona. Ga o tsena o apere setso sa gago, mang le mang a ka go leba o a go nna mmamoratwa go lejwa, mme o le montle o ipontsha o le ngwanyana wa Motswana yo o itlotlang ka setso sa ga . Dilo tse di ntseng jalo ke tsone dilo tse di dirang gore re se ka ra latlha setso sa rona, go ikgantsha ka ko o tlhagang teng

Nna go ya ka nna moaparo wa setso wa basadi o ke bonang o le montle ke wa Batswana, ke wa Basotho, ke wa maZulu. Ditso tse dintsi basadi ba apara makgabe jaanong ga o bona mosadi a beile mmele o montle, a tsamaya jaana a thenekisa mma, mosadi a le montle ka makgabe o tla bona gore golo kwa ntle kwa, batho ba ba ntle ka ditso tsa bone.

Ditso di na le diaparo tse di farologaneng, Batswana ba na le moaparo o ba o ba aparang ga ba ikgabisa, Basotho ba na le moaparo o ba o aparang ga ba ikgabisa. MaXhosa, maVenda, maZulu, ditso tsotlhe di ka mefuta ba apara moaparo o farologaneng le ga ba keteka letsatsi le le rileng le ka letsatsi la ngwao, ditumelo tsa rona di a farologana mongwe le mongwe o apara ka mokgwa o setso sa gagwe se dumela gore a apare, jaanong dilo tse dintseng jalo ke gone ga o tla bona batho gore totatota motho o o tlhaga kae ke motho wa setso se feng.

Go ya ka setso fa o se na go nyalwa o le mosadi o tshwanetse go fetola moaparo wa gago, o tshwanetse go apara dikete, mesese, ga o a tshwanela go apara dilo tse dikhutshwane, ga o a tshwanela go apara marukgwe, ga o a tshwanela go apara diaparo tse di ntshang magetlha. Dilo tse di ntseng jalo di bontsha gore o fetogile ga o sa tlhole o tshwana le pele o mosadi wa motse, o mosadi wa motho. O tsene mo lelapeng le lengwe se o se bontsha hlompo mo lelapeng le o tsenang mo go lone.